Ahee minjhani a swivutiso leswi ndzi nga ta swi vutisa a swi fni swa ku ndzi lava ku vutisa ku hi nyangha va charger mali muni hi ku hi nkhari un'wani u nga teka khadi kanti a ti charge ta vona ti tele ngopfu se u ti sola ku se a wu tekela yini ndzi thlela ndzi lava ku tiva swa ku a mali va nga ta yi teka hi nyangha va ta teka mali muni mavona nakoho se ndzi badala njhani hi siku rihi mavona ene ni swi tiva swa ku imani loyi a ndzi pfulelaka khadi swaku mundzuku loko ndzi ri na nkingha ndzi ta vuya ka yena mhunu luya.

Ahee minjhani ndzi hleketa swaku leswi swi nga pfunaku ka ka hakelo ya baloon loko u xava movha i swa ku loko u xava movha ha la side a thlelweni ku va na mali leyi u yi vekaka hi ku na swona le swi swa tibaloon i nkingha hi ku hi nkarhi wun'wani va lava mali na kwala nakona mavona va ku byela swaku nyangha leyi hi lava mali ya hina yinene so swi kahle loko na mali u nga yi veka e tlhelo wo vhela yi teka va nyika yona swa ku se u hetile.

Ahee mhaka mhaka leyi ya ku tirhisa machonisa yi na vunghozi ku ku va machonisa van'wana u nga va tshembisa se ku ta va u ta va hakela tekeleni ka nyanga ku masaka tekeleni ka nyanga yi kumi mali van'wani va ta va ta teka swilo swa wena swa le ndlwini van'wani na ku dlaya va ku dlaya loko u nga vuyisangi mali ya vona so swi na vunghozi ngopfu so ni hleketa swa ku leswaku u famba u ya lomba mali a bangi so ngaku swe swa antswa nyana a swi fani leswaku u lomba ka machonisa wa wena ka xitarata lexi u tshamaka ka xona loko swin'wana na swin'wana swi nga endleka kwalano mavona so vanhu fanekele va tikhoma ka mhaka liya vamachonisa.

Ahee minjhani hi mpfhukini eyi u pfumela tekisa ku u nga kuma mali ya UIF hambileswi u hlongoriwile ku ku mali ya UIF i mali ya wena yi liya a va yi koka hi nkarhi wa ha tirha so mali ya UIF i ya wena so i mfanelo swa wena swa ku yi kuma va rhandza va nga rhandzi.

Ahee a swivutiso xa ku qala hi nga lava ku tiva swa ku swi tirha njhani swa ku loko swo endleka ndzi senda a mali mali ka munhu loyi a nga ri yena ndzi yi vuyisa njhani haleni ka mina ku xa vumbirhi ndzi nga lava ku tiva swa ku loko ndzi ndzi nga na yona data na swi kota nghena ka yona epe leyi na swa vunharhu ndzi nga lava ku tiva swa ku ni swi tirhisa njhani loko khadi ra mina ro tekiwa hi bangi loko ndzi nghenela ka app ndzi ndzi swi nyumisa njhani swa ku khadi or va va nga ndzi endleli vutsotsi.

Ahee a inshurense ya vutomi i tirha ka vanhu lava lava nga va joyinisa laha ka insurance laha u nga va tsarisa swa ku loko va lova inshurense ya swi kota ku khipha timali tin'wani ti insurance ti khipha timali ti thlela ti khipha a homu ti khipha swakudya ta hambanahambana ti insurance ta koho ku ya leswaku u teke yihi insurance ya koho na yo package leyi va nga nyikaka yo i package ya njhani.

Ahee minjhani tibangi ti leswo sungula va cheka credit score ya nwina swa ku yi njhani swa vumbirhi va cheka swa ku a wu blacklisted na hikuva va nge teki mali ya vona va nyika n'wini kumbe ku ve hambi a mi basanga ka maphepha hi ku va ta va looser than so va swi cheka hinkwaswo swoleswo ku so swa ku sungula vale I yoho swa ku va cheka se credit score ya n'wina yi kahle tin'wani tibangi ti la at least loku ku ma six hundred and fifty ta hambanahambana mavoni va cheka sweswo tani swa ku mi clean a mi blacklisted hi mali ya vona swa ku mi ta yi vuyisa na loko va mi nyika yona fanekele va mi tshemba.

Ahee swivutiso swa kuqala ni tala ku tiva swa ku a khadi leyi va ndzi pfuleliwaka loko yi teka mali muni hi nyanga swa vumbirhi ndzi tala ku tiva swa ku loko ndzi khipha mali ka tibangi tin'wani va ndzi charger mali muni xa vunharhu ndzi tala ku tiva swa ku mali ya mina i safe na vona hi ku ku tibangi tin'wani a ma laviwa hi se fika to mavona ku va na xitiyiseko se ku mali ya mina yi safe na.

Ahee magoza la ma vuhlayiseki fane ku ma teka i ku u nga byeli munhu pin ya app ya n'wehe fanaka pin ya app ya n'wehe yi fanekele yi tiviwa hi n'wina ntsena mi nga byeli vanhu loko a swi koteka ku na ti app le ti-download-iwaku swa ku mi teka app liya mo yi tumbeta swa ku vanhu va nga yi voni ku ku vanhu va va tekela vanhu tifoni va va zama nghena ka ti app va va tekela mali mavona.

Ahee minjhani ndzi hleketa swa ku a ku veka mali ya bank hi swona swi nga kahle ku ku i sirhelelekile laha bank a swi fani swa ku faka ehansi ka matirasi hikuva ehansi ka matirasi va va nga ha nghenela va yi teka mavoni a bangi yi kahle hambi hi chajiwa se ku ya hi faka hi chajiwa swaku ku hi tshame laha bangi yi chajiwa se ku ya huma ehansi ka matirasi na kona ku kahle ku ku loko u yi veke kona yi le hundred rand na mundzuku loko u pfula u ta yi kuma ya le hundred rhandi a wu chajiwa.

Ahee ndzi hleketa leya tindhawu xa ku munhu a xava ndhawu a hirisa vanhu hi ku leyo loko u xava ndhawu hirisa vanhu hala tlhelo u faka na ti-room yi tele ngopfu hi ku ku vanhu lava va hakela hi nyanga hi nyangha mali ya kona yi tele a yi fani na le ya le bangi swa ku loku u fake hundred rand va ku byela swa ku interest maybe i six percent ku mask nyanga yi tswala six rand tswala six rand se hi yitsongo ngopfu so leyi a ku xava ndhawu hirisa vanhu ndzi hleketa research hi yona yi nga kahle.